Lavakulu na vatswari va byela vana va vona switori leswaku swi ta kota ku va pfuna switirhi swa ku tala leswi taka na vanhu lavakulu kumbe vacati i switori leswi swi va ka na mongo kumbe switori leswi akaka munyu na switori leswi pfulaka miehleketo ya munhu loko va karhi va va hlamusela switori va va va tlhela va kota ku pfula miehleketo ya vana leswaku va kota ku ti ehleketelela naswona va kota ku ti tekela ti decision ta laha misaveni va swi tiva leswaku i xilungu leswi va swi lavaka naswona switori swa kota ku pfuna munhu leswaku a tiyimisela eku hanyeni ka yena hi siku na siku.

Ku kuma xilo xa ku xuxa hi xona xi na nkoka hikuva swa ku pfuna na wena leswaku u nga tikuma u ri exiphiqo lweni kumbe u tikuma u ri ku hleketeni ngopfu kumbe u tikuma u ri ku lulamiseni na vanhu loko u ri na xilo lexi u xi tsakelaka hi xona xi nga ta ku pfuna leswaku u xi tirhisa na wena u ku tisela mali kumbe ku kumela ntirho se swi na nkoka leswaku un'wana na un'wanyana a kuma xilo xa ku xuxa hi xona hikuva hi xona xi nga ta ku nyika ten t ya ku ku phusha leswaku u lava ku humelela.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku tanihi mutlangi wa bolo i xilo muni lexi a nga ti byela leswaku loko a ri ndzeni a karhi a tlanga u ta endla yini lexi nga n'wi hambanisaka na vatlangi van'wanyana lexi a nga ti byela leswaku u lava ku tiveka hi xona lexi xin'wanyana ndzi nga n'wi vutisa leswaku ehandle ka bolo u ti yimisele ku endla yini loko o tshika a fikile ka malembe lama nga ku router loko munhu a hetelele ku tlanga bolo.

Milawu leyi munhu a faneleke ku yi tiva u fanele ku tiva leswaku tanihi vatlangi vambirhi a mutlangi minkarhi ya tlhelo rin'we un'wana na un'wanyana u tlanga nkarhi a ya tlhelo ra munhu naswona a nga cinci a za a heta ku tlanga ku famba hi tlhelo ra leri a famba hi ribye xin'wanyana a fanele ku xi tiva u fanele ku tiva leswaku munhu i tlanga hi ribye ririmi rin'we a nga fanelanga ku tlanga hi maribye mambirhi ndzilo naswona u kota ku kuma maribye na munghana wa wena loko u tlanga ku sala tsema ribye rime laha ribye ra wena rin'we ri nga ta fika kona u fanele ku va ku ri ni ya maribye laya ka munghana wa wena lama nga ta va yi maphephe lama nkongomelo loko ku nga ha ri hala ka lexiya xo sungula a wu fanelanga ku teka u va u khombile.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku i yini xi nga n'wi hlohlotelo leswaku a tikuma a navela ku tlanga ntlangu wa ku fana na khirikete xa vumbirhi ndzi nga lava ku tiva leswaku hi mpfhuka a sungurile ku tlanga ntlangu lowu u kotile ku kuma tinyiko tingani xa vunharhu ndzi nga lava ku vutisa leswaku i xilo munhu lexi a ehleketaka leswaku a nga xi cinca eka khirikete lexi a vonaka leswaku a xi le ku fambiseni swona kumbe nawu wo karhi a wu le ku tirhiseni swona kumbe nawu wo karhi a wu fanele wu nga vekeliwi a ku fanele ku vekeriwa nawu wa ku fana na nawu.

A ndzi ta hlohlotelo vanhu leswaku hi ya emahlweni hi seketela hi seketela hi ndlela ya ku tsala eka mapheji ma social media laha hi nga ta endla leswi hi xilungu va swi vitanaka patent hi kombela vanhu leswaku va tsala ehansi va ba xigandlo va kombisa leswaku va ha xi dinga xipano xo karhi leswaku na vona vinyi va xipano va vona leswaku va na vaseketeri va ku tala lava va nga ta luzekeriwa hi vona loko xipano xo tshuka xi va xi hlaseriwile kumbe xi tshuka xi herisiwile.

Swi na mbuyelo lowukulu hikuva swi sivela leswaku vana lavatsongo va nga tikumi va ri karhi va tinghenisa eka timhaka ta swidzidziharisi naswona swi pfuna leswaku van'wanyana loko va nga ri na nkateko wa ku tiva ngopfu swa tidyondzo swi nyika van'wanyani nhlohlotelo na ku nyika van'wanyani xiphemu xa ku na vona va kota ku voniwa hi mintirho hi tlhelo ra hala ka vutlangi na byona vutlangi bya swi kota ku humelerisa nyiko ya munhu munhu a tikuma a karhi a hanya a ti hanyisa loko a kota ku tlanga ntlangu wo karhi.

Ntlangu wa ncuva a wu tlangiwa vavanuna hikuva a wu pfuna leswaku va kota ku hleketa naswona wu endla leswaku munhu a kota ku vona leswaku loko wo suka hi mali byo mo karhi a nga kota ku fikelela laya ahlula wun'wanyana leswi pfunaka ku hleketa hi ku hatlisa na ku pfuna ku paketeriwa swilo naswona swi pfuna leswaku munhu a kota ku khonsetreta hi ndlela ya le henhla milawu ya ntlangu lowu hileswaku a wu tlangi maribye vambirhimbirhi naswona loko karhi mi tlanga un'wanyana u fanele a famba hi tlhelo ro karhi un'wana a famba hi tlhelo ro karhi a mi fambi hi tlhelo rin'we naswona u nge tlangi hi maribye mambirhi mbirhi.

Ndzi nga va hlohlotela hi ku va kombeta vanhu vo karhi lava tlangaka bolo ya mavoko laha van'wanyana a va huma matikoxikaya va nga kuma va langile leswaku va ya yimela matiko ya handle van'wanyana va yimela tiko ra hina Afrika-Dzonga ndzi va kombeta leswi va nga kota ku swirho achiever kumbe va kota ku swi kuma loko va ri karhi va tlanga bolo ya mavoko evuton'wini bya vona na vona va ta kota ku hlohloteleka leswaku loko vo nghenelela va nga va na like va ta kuma na vona va langutiwile va famba va ya yimela afrika dzonga ivi na vona swi va pfuna leswaku va kuma mali ya ku tisa xinkwa ekaya na ku kota ku antswisa vutomi bya vona.

Mitlangu ya pfuna swinene eka ku humesa timhaka ta mintirho hi mhaka leswaku yi nga tumbuluxa leswaku ku va na lava nga ta kota ku pfuneta ku hlantswa tigere ta lava nga ta va va tlanga bolo yi nga ta tumbuluxa lava nga ta kota ku khotsa vanhu lava nga ta kota ku train na vanhu lava nga ta va va karhi va tlanga hi paluxa na mutirhi ya ma security loko karhi ku tlangiwa bolo ku laveka varindzi lava nga ta ri karhi va rindza ndhawu liya va nga ta karhi va tlangela eka yona.

Ku va vantshwa va tshama va ti nghenisile eka swilo swa mitlangu swi endla leswaku rihanyo ra vona ri tshama ri ri lerinene hi minkarhi hinkwayo swakudya leswi hi swi dyaka emasikwini lama i swakudya leswi nga tala mafurha swinene leswi dingaka leswaku vanhu va tshama va ri ku endleni ka mitlangu leyi nga ta kota ku ma hungusa naswona yi nga ta kota ku endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu tiyile se loko va tinghenelelisa eka mitlangu ya ku hambanahambana swi pfuna leswaku rihanyo ra vona ri tshama ri ri kahle ri papalata na leswaku mafurha lama u ma dyaku hi masiku na masiku ma nga tisi ku cinca emirini ya vona kambe swi hunguteka hinkwaswo loko va karhi va tsutsumatsutsuma va juluka.

Swiendlakelo swa mitlangu ya matiko hinkwayo swi khutaza ku cinca ka mindhavuko hikuva vanhu va kota ku kopela eka matiko man'wanyana va vona leswi va swi endlaka ivi na vona va swi tisa va kota ku famba va dyondza hi mindhavuko ya van'wana leswi pfunaka leswaku hi kota ku amukelana na ku va xilo xin'we na ku kota ku rhandzana na ku kota ku dyondza hi mindhavuko ya van'wanyana leswaku hi tshama hi karhi hi tiva.

Bolo ya milenge exikolweni ku va ku tlhe ku laveka bolo yona hi yoxe hikuva i xilo lexi va xi tirhisaku ku tlanga naxona hi xona xi endlaka leswaku ku va ku ri yona mhaka ku va va hlanganile xa vumbirhi xiambalo leswi va swi ambalaka team yin'wana yin'wanyani yi fane yi va na gerhe ya yona leyi nga ta kota ku mbala va ta kota ku hambanyisana va swi vona leswaku loyi u wela kwini naswona loyi u wela kwini naswona ku fane ku va ku dirowile tilayini leti vonakaka egirawundini va ta kota ku vona leswaku lava va nghenaku kona hi kwihi na lava va fane va nga ngheni kona hi kwihi na naswona va fane va tiva leswaku va fane va ya kora kwihi ku tiva leswaku ku koriwa kwihi swi na nkoka swinene hikuva hi swona swi nga ta endla leswaku hi va va nga hlula ka va ha.

Milawu yo tlanga bolo ya mavoko yi hlayile swinene xa ku sungula munhu u fanele a nga khomi bolo ivi a heta a fambela na yona kumbe ku yi gava kambirhi swi vuliwa leswaku i yendle double touch a nga pfumeleriwi a swi pfumeleriwi naswona munhu u fanele a yima laha a nga pakiwa kona ku na vo karhi va nga fanelangiku ku tikuma va fikile le va koraka kona etipaleni loko upakiwile u fane u swi tiva leswaku ndhawu ya wena ya ku tlangela hi leyi ntsena naswona a wu pfumeleriwi ku nghena eka ndhawu yo karhi.

Switirhisiwa swa nkoka hileswaku va fane va va na ti-kit, tigere leti va nga tlangaka hi tona na tibolo ti fanele ti va ti hlayile.

Ndzi nga swi kota ku endla ntirho wa ku hungasa na ku endla ntirho wa mina wa nkarhi hi nkarhi ndzi nga endla leswaku ndzi kota ku pima nkarhi ndzi swi tiva leswaku nkarhi lowu ndzi va ndzi chayisile eka ntirho wa mina wa minkarhi hinkwawo ivi hi nkarhi lowu ndzi nga ri ku tirheni ni tinghenelelisa eka ntirho lowu u nga ta va u karhi wa hungasa lowu ndzi nga ta wu endla bindzu wu nga ta ni pfuna ku humesa timali wu nga ta ni pfuna ku engetela leswaku ndzi kuma muholo yo karhi swi ta lava leswaku mi endla ntirho wa mina wa minkarhi hinkwawo hi karhi ni kahla ni heta leswaku swi nga kavanyisi ntirho wa mina wa minkarhi .

vanhu va ta etikweni ra hina swo biha swi tele leswi swi nga endlekaka hikuva vanhu va famba va onha onha hikuva ku va ku tele laha tikweni se hi swona leswi nga endlaka leswaku tiko ri biha kambe ikhonomi yona hi nga vuyeliwa swinene hikuva vanhu loko va ta la Afrika-Dzonga va va karhi va la ku vona leswi hina hi ti phinaka hi swona se va ta lava ku famba va nghena laya na laya va vona tindhawu leti hi ti tsakisaka hi tona hina maAfrika-Dzonga leswi nga ta pfuna leswaku tanihi ikhonomi hi vuyeriwa swinene hikuva mintsengo ya ku hakerisa vanhu va ku ta hi le handle ku va ku ri mintsengo ya le henhla swinene se swi ta endla leswaku hi vuyeriwa kambe ku na mhaka ya ku onhekeriwa hikuva loko va karhi va nghena le va tele laya na laya swi ta tlhe swi onhakeriwa hi onhakeriwa hi mbangu naswona na ku rhurhisiwa ka muganga laha kaya swa .

A swi kahle hikuva u ta tikuma u karhi u burisana na vanhu lava u nga va tiviku i tlanga na vanhu lava i nga va tiveki endzhaku ka swona va tikuma va tekile swilo swa wena ivi va ya swi tirhisa ku ku yivela timali ta wena kumbe va ya tirhisa mavito ya wena ku endla swin'wana swa vugungundzwana.

Tanihi mutswari ndzi nga ka ndzi nga pfumeli leswaku n'wana wa mina a ya hlangana na vanhu lava a nga va tiviku a va tivaka ntsena eka inthanete hikuva ku na mhaka ya ku a hlangana na vanhu lava nga homboloka va nga biha timbilu naswona va va ri kona eka inthanete ku endlela ku kuma vanhu leswaku va kota ku va teka va va kidnap va va yisa ematikweni ya le handle va ya va tirhisa ku endla swilo xo biha se ni xi kahle leswaku munhu a nga veki vutomi bya yena enghozini xi kahle ku ti sivelela ku tlula ku ya rila hikuva munhu u nge n'wi tshembi loko u nga n'wi tivi.

Magoza lama ndzi nga ma tekaka i ku endla leswaku ndzi sivelela n'wana leswaku a nga ngheni eka swivandla leswi swo ka swi nga hlayisekanga naswona ndza swi kota ku block-a xivandla xo karhi leswaku n'wananga a nga tshuki a nghenele ka swona hi swona ntsena swi nga ta endla leswaku ku va na vuhlayiseki.

N'wana u fanele a nga tlangi mitlangu yin'we ya foyini hikuva xa ku sungula loko a tshama a vekile matihlo ya yena eka riqingho kumbe tikhompyuta matihlo ya yena ya ta hetelela lavaka naswona byongo bya yena yi ta tshama byi hleketele mitlangu liya, se swi kahle leswaku munhu a pfa a endla swin'wanyana leswi swi nga ta va xi karhi xi n'wi pfuniwa emiehleketweni xi n'wi kurisa emiehleketweni ku endlela leswaku nhloko ya yena yi nga taleriwi hi mitlangu ya le etiqinghweni na le ka tikhompyuta loko a tshamile kambe ku va na swin'wanyana leswi a swi hleketaka na swin'wanyana leswi swi nga ta n'wi pfuna ku endla a karhi a tiolola ku hunguta leswaku a nga vi na vulolo ku hunguta leswaku a kota ku hlaya a kota ku dyondza swilo swin'wana.

Hayi mitolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva vakokwana va khale va hi siyile naswona swilo swa manguva lawa swi tisile ku cinca swinene, ku nghenile tinqingho vana lavatsongo se va na tinqingho ta le nyongeni va na tikhompyuta leti va tshamelaka tona naswona masiku lama ku na xikolo lexi dingaka leswaku vana ni madyambu va va ri ku hlayeni ka tiburuku ta ku hambanahambana hikuva a va dyondzi swilo swo fana na lavakulu va kuma nkarhi wa vona va tikuma va ri ku tirheni van'wani va va va ya emitirhweni va vuya va endla mitirho ya le kaya a swa ha fani na khale leswi vanhu a va kumeka va ri khale va karhi va nga endli nchumu.

Endlelo leri a ra ha ri kona eka vana va masiku lawa hikuva a ka ha ri na vanhu va ku va dyondzisa tinsimu leti naswona a ku na lava va nga tikhoma kumbe va ti tivaka ta ku tala vo tala va rivele tinsimu leti a ti ri kona naswona vana va masiku lama va kula va karhi va hlangana na tinsimu tin'wanyana leswi endlaka leswaku va languta tona va yingisela tona va dyondza tona mikarhi hinkwayo hi swona swi endlaka leswaku swi nga ha fani na swa khale.

Lavankulu na lavatsongo va nga tlanga mitlangu ya ku fana na magava swin'we i mitlangu yin'wanyana leyi nga kotaka ku va hlanganisa leswaku hinkwavo va karhi va tlanga swin'we ku na mitlangu ya ku fana na ku tlanga swa xifase va nga hlangana na lavatsongo va tlanga swona.

Ina, ndza swi seketela hikuva loko vana va karhi va tlanga hi swipano xi endla leswaku va tivana naswona va vumba vunghana na vuxaka lebyi tiyeke loko va karhi va tlanga swin'we hikuva loko va ri ka xipano xin'we swi ta lava leswaku va khomana va twanana naswona va va na pulani yin'we leyi va nga va ta yi tirhisa ku kondza va ya hlula eka swipano swin'wana leswi hi swona swi endlaka leswaku ku vumbeka vunghana na vanhu va kota ku khomana.